Abasebenzi kwiifama ezilima amaorenji baphelelwa yimisebenzi kuba abanini beefama basebenzisa oomatshini ukuze kuqokelelwe amaorenji avuniweyo. Inzima le meko kuba abanini beefama bavakalelwa kukuba bonga imali. Kwelinye icala abasebenzi babuhlungu ngenxa yokuphelelwa yimisebenzi. Sicacisele ngoluvo lwakho kule meko.

Kudala abantu ababhinqileyo babesebenza emasimini, belima kwaye bevuna. Kodwa namhlanje xa kuthethwa ngomfama, abantu badla ngokuba nomfanekiso wendoda. Urhulumente, izikolo kuquka neentsapho, zingenza ntoni ukuze zikhuthaze amantombazana ukuba nawo azibekele usukelo lokuba ngabaninifama xa sele ekhulile?

Eyi mmelwane, bendicela maan khe sidlane indlebe apha, umba ngezi bhokwe zakho uzifuyileyo apho endlini. Ndiqaphele ukuba xa ungekho, uphangele, iibhokhwe zakho awuzivaleli, ngoku zingena apha kum endlini zindimoshele iyadi yam le endizama ukuyidibanisa ndiyakhe. Iyandikhathaza le nto mmelwane ngoba le nto ndizama ukuyenza yeyadi yam apha andiyiboni iqhubekekela phambili ngoba iibhokhwe zakho ziphuma kwakho zingene kwam zimoshe.

Ukuqinisekisa ukuba umhlaba wabiwa ngokufanelekileyo nangobulungisa, kugxininiswa ekumxhamleni amaqela awayekade evinjwe amathuba ngaphambili anjengabantu abamnyama, abafazi, nabasebenzi basezifama.

Imbalela sisisongelo esisoloko sikho ngokwenene. Amanyathelo ke endiwathathayo ngala, ugcino lwamanzi. Ndityala imali kwiziseko zogcino lwamanzi njengamatanki, amadama, okanye amadama okuqokelela nokugcina amanzi emvula okanye amanzi kweminye imithombo. Imo yemozulu ke, ndiba nguqalazive.

Okokuqala, makuqiniswe amaziko okanye ke mandithi, ukomelezwa kweziko. Ukuxhotyiswa ngezakhono, ukubonelela ngeenkqubo zoqeqesho kunye nokuxhotyiswa ngezakhono kumagosa karhulumente, iiarhente zokubuyekezwa komhlaba kunye nabanye abachaphazelekayo ukuze baphucule izakhono nolwazi lwabo. Izinto ke zingahamba ke ngokukhawuleza.

Ngokoluvo lwam, abantu ezilalini bahlala benolwazi olubalulekileyo noluphangaleleyo malunga nezityalo ezityiwayo. Kodwa olu lwazi lunokwahluka kakhulu ngokuxhomekeke kwizinto ezifana nendawo, inkcubeko kunye nobudala, kwaye ke nokutshintsha kwamaxesha.

Okokuqala, ndivavanya imeko okanye mandithi ke ukuvavanywa kwemeko. Ndichonga iingozi, ndiqwalasela umsebenzi, ndiqwalasela izixhobo kunye nokusingqongileyo ukuze ndichonge iingozi ezinokubakho. Okwesibini, ndimisa imingcipheko. Ndivavanya ukuba nokwenzeka kunye nempembelelo enokubakho yengozi nganye.

Imiba ke yezembali kunye nolwakhiwo inentokwenza ke kakhulu kulo mba wamafama nokuqashwa, ilifa localucalulo lelokuqala. Imigaqonkqubo nemithetho yolawulo localucalulo iqhubela phambili ukungalingani ngokobuhlanga nangoqoqosho. Oku kusenefuthe kubasebenzi basezifama nanamhlanje. Okwesibini, abanini beefama kunye nabaphathi bahlala bephethe amagunya. Oko ke kwenza kube nzima ukuba amafama akwazi ukuthethathethana konyuswe nemivuzo.

Ndingabalula ke ezi zizathu zilandelayo, ukuguquguquka kobushushu sisizathu sokuqala. Indawo yethu ifumana ukuguquguquka okugqithisileyo kobushushu nto leyo engonakalisa imidiliya kwaye ichaphazele umgangatho weziqhamo. Okwesibini, kunqongophala kwemvula. Ukungoneli kwemvula ngexesha lamanqanaba abalulekileyo okukhula kungakhokhelela kuxinzelelo lwamanzi, kucuthwe isivuno sediliya kunye nomgangatho.

Amanyathelo karhulumente anokuwathatha ngala alandelayo, ukwenziwa ngokungafihlisiyo komgaqonkqubo. Urhulumente abandakanye amafama, uluntu lwasemaphandleni nabanye abachaphazelekayo kwinkqubo yokwenziwa komgaqonkqubo ukuqinisekisa ukuba iinkxalabo neemfuno zabo ziyasonjululwa. Kwaye urhulumente aqinisekise ukuba kwenziwa uphumezo olusebenzayo.

Ukufumana umvuzo ongaphantsi kowona mvuzo uphantsi awufanelekanga. Nanjengomsebenzi wasefama osebenza nzima ndifanele ukuhlawulwa umvuzo ofanelekileyo, ondivumela ukuba ndihlangabezane neendleko zam, iindleko zosapho lwam ezisisiseko, kwaye ndonwabele ubutofotofo. Utshintsho lufanelekile kwaye sithethelele imivuzo efanelekileyo, iimeko zentsebenzo ezinesidima nempilo engcono.